Xipanu lexi ni xi rhandzaka nakona ni xi landzelelaka i xa Sundowns, ni xi rhandzela ku xa swi kota ku kora loko xi kha xi tlanga, i xipano lexi xi tlangaka hi ku ti nyiketela na hi matimba ku tsakisa hina ti support-ara ta vona.

Timhangu to tala leti humelelaka ematikweni ta hi khumba hi ndlela yo ka yi nga ri kahle ngopfungopfu loko swi ta ka swakudya hikuma swakudya swa hina swi durha tikhampani to tala ta pfala hikwalaho va kha va durheliwa hi ku xava swilo swa vona mintirho yi hetelela yi hela hi xitalo hikwalaho ka ikhonomi yo ka yi nga ri kahle.

Ni tsakela ngopfu ku tlanga mitlangu na van'wana vanhu eka inthanete leswi swi ni pfuna ku vona vuswikoti bya mina bya ku tlanga eka inthanete.

Mitlangu i ya nkoka swinene eka rihanyo ra miri wa munhu, wa kota ku tiyisa marhambu nakona u nga kota ku hanya nkarhi wo leha, wa swi kota ku miri wa wena wu va lowu wu pfumelaka wu nga twi ku vava hikwalaho ko ku tlanga mitlangu u nga tikuma u ri munhu loyi u hanyaka vutomi byo leha nakona i sirheleleka ka mavabyi yo karhi hikwalaho ka ku tlanga mitlangu.

Loko mutlangi loyi ni n'wi tsakelaka a tshika ku tlangela xipano lexi ni xi rhandzaka swa vava ngopfu ka hina va landzeleri nakona i nga ti twa ngaku a waha rhandzi xipano hi mhaka yo munhu loyi u n'wi rhandzaku ngopfu u fambile.

Eka vanhu lava va nga na tingana ni nga va byela ku va tlanga mitlangu ya bolo ya mavoko kumbe ya milenge naswona leswi swi nga tiyisa ntshembo wa vona swi tlhela swi humesela na vuswikoti bya vona bya mitlangu.

Ku tlanga mitlangu na vutiolori hikuya hi nkarhi hi nkarhi swa pfuna eka rihanyo ku i nga tshami i khomiwa hi mavabyi nkarhi wun'wana na wun'wana nakona swa pfuna ku tiyisa miri wa wena.

Mutlangi wa khirikete ni nga mu vutisa ku u sungule rini ku tlanga khirikete nakona hi yini lexi nga n'wi hlohlotela ku langa ku tlanga khirikete nakona i ti vona ku hi malembe mantlhanu lama taka i lava ku ti vona a ri kwini eka ndlela ya yena ya ku tlanga mitlangu ya khirikete laha Afrika-Dzonga.

Hi nga rhandza ku seketela Banyana Banyana hi ndlela hinkwato leti hi nga kotaka nakona hi ri Banyana Banyana i team-i leyi yi yisaka ehenhla Afrika-Dzonga naswona ha yi landzelela ha yi rhandza, hi yi rhandza ku va tlanga hi matimba na ku ti nyiketela ku endla ku va ta hlula ka ntlangu wa vona lowu taka.

N'wana u fanele ku a nghenelela ka swa vutiolori na mitlangu a ha ri ntsongo ku a ta kota ku tlanga na van'wana exikolweni nakona a nga vi na tingana hikwalaho u ta kota ku tlanga bolo kumbe ya milenge kumbe ya mavoko swi ta n'wi pfuna nakona exikolweni ku a ti twa a ri n'wana loyi a nga na vutitshembi.

Mitlangu yo gembula ku fana na ku tlanga muchayina hileswaku munhu wa beja nomboro a yi vekela hi mali kumbe a beja Lotto i beja tinomboro to karhi a ti beja hi mali a nga wina kumbe a dyiwa, munhu a nga tlanga makhadi a va tlanga hi mali i nga wina kumbe i dyiwa, munhu a nga gembula na hi foni ya yena ka swiyenge swo hambanahambana eka inthanete.

Ku vuyisiwa ka mitlangu yintshwa swi nga pfuna ngopfu vatsongo na vakulu ku va ta kota ku hlangana endhawu yin'we va tlanga mitlangu yo hambanahambana ku ya hi laha va rhandzaka.

Na swi rhandza ngopfu ku hlalela ntlangu wa Rugby hikwalaho wu tlangiwa ngopfu hi vavanuna lavo tiya la va vati ololaka masiku na masiku nakona ntlangu lowu wu tsakisa hi ku vanhu va tirhisa matimba loko va karhi va wu tlanga.

E na pfumela ku ku tlanga mitlangu swi ya pfuna ngopfu ku vana vo tala va nga ngheneleli ka swilo swa vugevenga swo karhi hikwalaho hi ku ku tlanga mitlangu swi teka nkarhi kumbe dyambu hinkwaro nakona munhu loko a heta ku tlanga mitlangu u va a karhele lexi a xi lavaka i ku wisa no tlela.

Loko a ni ri na nkateko a ni nga swi rhandza ngopfu ku niya ematikweni mambe ku ya vona BanyanaBanyana loko va ri karhi va tlanga na team-u yo fana na Nigeria hikwalaho na swi tsakela ku va vona Banyana Banyana va kha va tlanga na Nigeria.

Ku va na xo xuxa i swa nkoka ngopfu swa pfuna ku ka miehleketo u nga tshami u karhi u ehleketa swilo swo ka swi nga ri swa kahle swo karhi nakona swo xuxa swi nga ku pfuna ku u tshama u ri munhu loyi a ehleketaka kahle munhu loyi a nga na ntsako nakona i va munhu loyi a tivaka swilo swo tala hila ka ku va na swilo swo xuxa swa kahle.

Hayini, a yi dumanga eAfrika-Dzonga mitlangu yi ya timovha.

Tindlela leti tirhaka ku xavisa swilo leswi endliweke hi mavoko i ku xavisela mavengele ya le henhla kumbe u xavisela matiko ma le handle ku endla ngopfu mali naswona u fanele u lava vanhu lava va nga ta ku pfuna ku ku xavisela.

Mitlangu leyi tlangiwaka exikolweni yi na nkoka ngopfu ku pfuna vana lava va pfumalaka ku ti tshemba swa va pfuna ku va ta kota ku tlanga na vana van'wanyana nakona swi tlhela swi pfuna vana ku va va active va nga tshami va nghenelela ka swirho swa vugevenga.

Ku na ti website to fana na tiinthanete ta Facebook, TikTok na Instagram leti vanhu vo tala va rhandza ku langutisa swifaniso nakona leyi i miehleketo ya kahle ku swifaniso leswi swi ta voniwa hi vanhu vo tala va hetelela va swi rhandza va ta xava.

Mhaka ya mitlangu yi pfuna ngopfu vana va hina ku va kota ku tlanga va ti khipa busy hi ku tlanga mitlangu yo hambanana va nga tshameli ku famba va kha va yiva emitini ya vanhu hi ku va nga hetelela va dlayiwile.

Swi pfuna ku mi bolo ya milenge yi va bolo leyi tshembekaka nakona yi landzeleleka loko ku ri na vurhangeri lebyinene lebyi byi langutelaka bolo leyi loko yi tlanga na loko xipano lexi yi karhi xi organise-iwa.

Ku pfuneta mitlangu leyi ku yi nga yimi yi ya a phambili nakona ku nyiketela mali swa pfuna ngopfu ku hlohlotela ku miganga leyi ya le makaya yi kota ku tlanga bolo yi ri na swimbalo swa bolo kumbe switirhisiwa leswi swi tirhisiwaka ebolweni.

Ndzi titwa ndzi tsakile swinene, ndi titwa ndi ri munhu exikarhi ka vanhu ku kuma xidlodlo lexi ndzi ni nyika matimba ngopfu yo ya e phambili ndzi karhi ndzi tlanga hi ku ti nyiketela.

Eya vo tala a va tirhi kahle eka swa dyondzo hi ku va ti nyiketela nkarhi wa vona wo tala ka ku tlanga mitlangu ku hundza ku dyondza kumbe ku hlaya tibuku.

Ndzi nga n'wi lerisa ku a nghenelela ka swa mitlangu endhawini ya ka vona kumbe exikolweni masiku hinkwawo hi ku leswi swa pfuna ku ehlisa mafurha hi ku hatlisa.

Mitlangu yi aka kahle ku pfuna ku aka vuxaka bya vantshwa va kota ku tivana ku va rhandza yini nakona va khomana hi mitlangu leyi hi ku ya hi ku hambanahambana na ku rhandza ka mitlangu ka vona ka ku fana.

Mitlangu yi va pfuna ku va va vana lava va focused ka leswi va swi endlaka nakona va huma ka swilo swo ka swi nga ri swa kahle ku fana na ku yiva kumbe ku nghenelela ka swa vugevenga.

Swirho swo ti hungasa swi nga pfuna ngopfu ku tiyisa vunghana ku fana na ku tlanga tibolo na vanghana kumbe ku endzela tindhawu leti u ti rhandzaka na vanghana va wena swa kota ngopfu ku tiyisa vunghana.

A ni twa titwa ni tsake ngopfu loko ni hlangana na vanhu lavantshwa hi nkarhi wa ntlawa swi tsakisa ngopfu ku tikuma u karhi u ti tivisa kumbe u ti hlamusela ka vanhu vantshwa lava va nga ku tiveki.

Ni nga rhandza ku vhakela boat cruise ni dyondza swo tala hi ti-different cuisine swakudya swa le matikweni ya le handle.

I nkarhi lowu ni nga tikuma ni ri hava ntirho ni sungule ku tsakela ngopfu ku endla ku nghena ka ti inthanete ni sungula ku endla swa ku influencer ni post-ara swilo ka inthanete ku ni ta kota ku kuma ti free product kumbe ku endla ti-survey na ti-review online.

Ni nga hlawula ku tsutsuma hi ku a ni swi koti ku tlulatlula nkarhi wo leha ku tsutsuma swi nga ni pfuna ku ni tsutsuma for nkarhi wo leha.

Masiku lama tivhidiyo hi tona ti nga na matimba yo hlayisa minkarhi leyi ni yi tsakelaka ni ta kota ku vona vhidiyo ya malembe lama nga hundza hi nkarhi wa sweswi.

Ku hlayisa miri hi ku ti olola swi kahle swi tiyisa miri nakona swa pfuna ku u nga ngheni hi mavabyi.

Loko vanghana va mina va nga seketeli ntirho wa mina wo ti hungasa ni nga kuma vanghana vantshwa lava tsakelaka ntirho lowu ni wu endlaka wo ti hungasa ni ta kota ku hungasa na vona.

Swo ti tsakisa ku fana na ku attend-a ti-concert kumbe ti-live performances ta vayimbeleri vo karhi hi swona leswi ndzi swi tsakelaka.

I swa nkoka ngopfu ku u ta kota ku avanyisa nkarhi wa wena ka swilo leswi swi nga na vutihlamuleri na swilo leswi u swi tsakelaka ku u ta ti nyika nkarhi wo wisa ka vutihlamuleri u endla leswi swi ku tsakisaka.

Ina swa tirha swinene ku teka swifaniso ku swi ta ku pfuna ku va xitsundzuxo xa minkarhi leyi ni a ni yi tsakela.

Swilo leswi ni swi tsakelaka swo tsakisa swa ntlawa ku fana na ku cina ku va na ti ntlawa to cina ta le makaya hi swona leswi ndzi swi tsakelaka ku ni nga ti hlanganyela eka swona.

Swilo swa ku hungasa swa pfuna ku fana na Facebook swi pfuna ku u ta kota u tshama u ri ni vuxaka ni vanhu lava u nga nghena na vona xikolo kumbe lava vanhu lava u nga kotiki ku va vona for nkarhi wo leha ti-social media ta ku pfuna ku u ta hlangana na vona vanhu lava mi vumba vuxaka bya n'wina hi hi hi ndlela yo yeleyo.

Vatlangi va fanele ku va na nkarhi wo ti olola va nga se sungula ku ya tlanga mitlangu ya vona.

Vutshila byo fana na ku rhunga kumbe ku endla mihlalu ya xintu bya kota ku byi nga hluvukisiwa hi mintirho yo yo ti tsakisa hi yona.

Swilo leswi swi nga ni tsakisa ka ntlangu wo tlangela rugby ku yi hlule misava hinkwayo hi ku captain-i ya hina a ku ri munhu wa ntima nakona u kote ku rhangela team liya ya rugby yi kota ku hlula.